O tshwanetse gore go be le di-bus tse go di na le di toilet e le mo go rekisiwang dijo, tse go loreng di loketse go tsamaya sebaka ebile di na le di-aircon-e.

Ka gonne go botlhokwa go itse go kgweetsa, fa o fitlhela di-emergency o kgone go thusa batho or mongwe wa lelapa.

Rra pharakano ba thusa gore o seke wa le dikotsi mo mesong fa batho ba mmerekong, gonne bo mafaratlhatlha le pharakano ya dikoloi.

Tladitse bapalami phetelela fa o fitlhela kotsi ba tlile go gobala bontsi ba bone, gonne tlabe ba kgotlhagane.

Ke tlo go batla mogolo wa boemedi wa dithekisi ke botsise ena, gongwe mongwe wa ma security a leng gaufi.

Ke dirisa bus gonne ke yona e e diretsweng gore e tsamaye leeto le le leele go fitlha ko .

Leeto la go ya Durban ke ne ka le tsaya ka bus, ebile ke ne ke itumetse gonne e ne e tsamaya sentle ebile re ke tlile.

Ba tlamehile go dira dipalangwa tse go leng di ka kgona go palangwa ke mongwe le mongwe kgotsa o dirisa bogodi or kapa eng.

Go itse le bapalami ba itse gore ba bolelediwa gore bus e tlile go ema ka fa kae le fa kae.

Ke bakgweetsi ba dipalangwa tsa botlhe gonne ba dirisana mmogo ebile ba na le thekisi renke, ebile ba na le bo moetapele.

Le tsa go tshwana le ditekisi le di Uber le Bolt-e, gonne di ba lata kwa ba dulang teng kwa magaeng a .

National road o o bidiwang N one gonne mebila o o ga o a tlala thata, ebile o tsamaya sentle ntle le bothata le pharakano.

Fa ke tsamaya le ditsala tsa me re dirisa Uber or Bolt re patela tlhwatlhwa e le nngwe.

Ka go netefatsa gore bapalami botlhe ba lekanetswe ebile ba ntse sentle, ebile ba tshwanetse go netefatsa gore ba bofegile mapanta ba tsamaya le speed se se maleba.

Ba tshwanetse go netefatsa gore ba dira sentle fa ba otlela, ebile ba lebelela matlhakore a otlhe go dikotsi.

Dithoto fa di tsamaisiwa di isiwa kwa mafelong a mangwe go tshwanetse go dirisiwa dilori, gonne dilori ke tsona di 'iretsweng gore di tsamaise dithoto.

Di tshwanetse go isiwa kwa service-sing Di lokisiwe gonne di tsamaya tsela e telele, mme ba direle le ntlwanaboithusetso.

rona ga o na mo go palamang terene, terene e palamiwa kwa Pretoria.

Ba tshwanetse go check-a gore koloi e siametse tsela, ba check-e gore le mabili a sentle ebile koloi ga ena go thata le sepe ga e lwale.

gore mongwe le mongwe o na le tsela ya gagwe gore go tsamaya batho ba dinao fela kwa tseleng ele ha go tsamaye dikoloi.

Ke tsamaya le ditsala tsa me re ya kwa go Durban re ya go iketla ka malatsi a boikhutso, bus-e e ile ya thunya lebili re le mo tseleng ya go ya kwa Durban re nyakile re loser maphelo a rona.

Ke tshwanetse go tshwara metsi a a enough, a siametse tsela le dijo tse e le goreng di tlo go kgotsofatsa. Tse e leng gore di tla kgona go tshwara leeto le o le o leng o tlo le go tsamaya.

O tshwanetse go bala go ya ka tshwanelo, ebile ba ithute ka tsa dinamelwa.

Ikutlwa moya wa me o lo tlase gonne bue-e ke sone se namelwa se se se tlhwatlhwa tlase, ebile se direla ka bonako.

gore ba thape bongwe ba bona ba ka botha le ke magadima. Go boima go kgweetsa baesekele pula ena, gonne fa pula ena o ka se bone kwa o yang.

Go na le melawana le dipeelo e beileng ke bangwe ba di-bus-e, gore gonne le nako e e rileng e di-bus-e di tsamaye ka yona.

go tsamaya mo ditseleng tse di phepafaditsweng le tse di leng, tse di siametseng gore dikoloi di ka tsamaya teng.

Go itekanela mo mmeleng, ebile o be o robale sentle.

Ke itse gore o download-te App ya Bolt-e mme o register-e ka dilo tsa gago, mme go ba romele location kwa o leng teng le kwa o batlang o yang teng.